Ndicinga ukuba amaziko ezemfundo kungcono xa esamkela ngeendlela zangoku ngokuba ukuba bebesamkela intlawulo ngendlela yesandla buninzi ubuqhophololo obungenzeka. Okokuqala, ubusela bemali bungabuninzi, ilahleko inganinzi kwaye nobundlobongela bungabuninzi, ukuqhekezelwa nokubelwa imali leyo.

Kukho iinkampani ezininzi ezingezizo okanye ezidlala ngabantu okanye ezinee-services ezingalunganga. Okokuqala, kungenzeka ke into yokuba le khampani ukuyo akuyiyo le nto iyiatvethayizayo okanye iyithengisayo, kunyanzelekile ke ngoku uqale ujonge, ufumane ulwazi kwaye ubuze nabanye abantu.

Xa uzawuthenga ikhaya kufuneka uqale uqiniseke ngendawo leyo likuyo, ubuseyifu bayo kwaye nemali le yayo uzawukwazi na ukuthi uyibhatale. Okwesibini, funeka ujonge ikhredithi yakho uba ime kanjani na kwaye uzawukwazi na ukuqhubeka ubhatale ukuba kungenzeka into yokuba ulahlekelwe ngumsebenzi okanye ugule.

Kubaluleke kakhulu ukuqala umntu ajonge ukunyuka kwenzala ngokuba kaloku zininzi izinto ezimemelela into yokuba inzala yehle okanye umntu angafumana imbuyekezo yakhe kutyalomali. Okokuqala, funeka aqale ajonge inkampani le ukuba iyakwazi na ukuba ne-interest rate ephezulu okanye ukukunika imbuyekezo. Aphinde ajonge nakwezi nto ezenzekayo ehlabathini jikelele, kuziimfazwe, zizinto zininzi nezifo ezimemelela ukubana ii-shares price okanye imbuyekezo yehle.

Ndiziva ndixhalabe kakhulu ngokuba kaloku imbuyekezo yakhe, ixabiso lokubuyekeza kwakhe liphezulu kakhulu kuneli bendiza kulifumana ebhankini. Mandenze umzekelo. Ukuba ngaba bandiboleke imali engange-hundred randi kulo mntu, uzawufuna mandimbuyisele imali engange hundred and fifty, ukuba ngaba bendiye ebhankini, ibhanki ibinowuthi kum, hayi, Live, yibuyise kancinci kancinci loo hundred and nto sawukufakelwa kancinci i-interest reythi emhlawumbi inga ngu-twenty randi.

yonyango ibaluleke kakhulu ingakumbi ebantwini abanabantwana, ebantwini abanempilo enkenenkene nabantu nje jikelele ngoba kaloku ukugula kufika nangaliphi na ixesha. Loo nto kunyanzelekile into yokuba umntu ahlale enayo i-insurance ezawukwazi ukumnceda into yobana xa ukhe kwafika ukugula okuthile akwazi uba makafumane unyango, nonyango olo olukhawulezileyo olusemgangathweni ophezulu.

Malume wam, ukuba ngaba usebenzisa iephu, usebenzisa ixesha elikhawulezileyo kwaye xa usiya ebhankini wena buqu ukufaka imali okanye ukukhupha kukho ixabiso elingaphezulu eye lithatyathwe yibhanka, ngapha uba ngaba usebenzisa iephu ubuzokwanga kakhulu.

I-transfer duty yipesenteyiji ethile umntu aye ayibhatale phaa ngoku, phambi kokuba afumane indlu, mandithi mhlawumbi ukuba ngaba uthenga indlu eyi-two hundred thousand ixabiso layo ikhona ipesenteyiji ethile oye uyibhatale ngaphambi kokuba iaphruvwe.

I-money , i-mobile money bank ilula kakhulu ngokuba kaloku uyakwazi ukuthenga i-airtime usendleleni njengomntu ke okhe agoduke ahambe iikhilomitha ezininzi and uyakwazi nokuyithenga mhlawumbe xa uyidinga ngokhawuleza nasezinzuliwni zobusuku naxa iivenkile zivalile, ukwazi uyithenga nangalephi na ixesha kwiephu.

Iinkonzo zemali yaesefowunini ithembekile kakhulu ngokuba uyakwazi into yobana ube ne-reference number yakho kwaye ebhankini yakho okanye i-banking app iyawuhlala ikhona laa transfer ubuyithumele esikolweni naxa kungathi mhlawumbi abayiboni ezikhompyutheni zabo uyakwazi uphinda uyostala phaa istetimenti kujongwe kufumanise into yobana sowubhatele.

Ndingacebisa into yokuba ungakulinge usebenzise iphasiwedi yakho okanye ungayisheri namntu okanye omnye, uyazise omnye umntu. Kwaye tshintshatshintsha iphasiwedi yakho xa uyisebenzisa kwi-intanethi ungaze ubolekisana okanye uyinike omnye umntu iinkcukacha zakho zebhanki.

Ukuba siyakhumbula kwixesha langoko kwakungasetyenziswa zibhanki abantu bethu abadala, oomakhulu babekade bexhwilwa, bexhatshazwa zizigebenga xa besaziwa ukuba basuka epeyini. Kwaye izinto zabo zithanda ulahleka kuba bangabantu abadala abanye babo abanabo abazukulwana abakwazi ubakhapha. So, ngale ndlela yebhanki ilula ngoba kaloku i-pin iyawuhlala ekuye umakhulu, kufana nokuba xa umntu angayiba ibhanki, ikhadi lakhe uzawuya ebhankini afike atshintshe ipini anikwe elinye ikhadi.